Tjhe, hohang sena ha se a loka hobane kannete e tle e tloha e di a seriti sona sa kereke. E diya le seriti sa mmoho sa hore re tle re rorise Modimo wa rona.

Ke bona ke ha ba shebile hore menyetla le mesebetsi e mengata ditoropong. Mme ka hoo, motho a ka kgona ho fumana seo a ka iphedisang ka sona.

Nna lelokong la heso, re amohela ngwana ka ho mo hlabela nku mmoho. Ebile re mo tlotse ka vaseline ele tsela ya hore sedimo se tle se mo bone ebile se mo tsebe.

Nna ke bona ele sekolo sona jwale sena sa makgowa sa private hobane se amohela mang kapa mang ebile se hohle.

Ha ke fihla ka hare ho lebenkele, ke botsa ba bang ba sebetsang ka hore ba ka seo ngwanaka a itseng o ya se batla, mme ba kgone hore ba tle ba mpontshe sona.

Ke hore ba atise lelapa mme ba hodise le lebitso la motho eo ba mo rehalletseng ka ena. Ba moreha mmoho le ka diketsahalo kapa tsona diketso tse mme wa hae a neng a di etsa kapa ka tsela le mokgwa eleng hore ngwana o tlile ka yona lefatsheng.

Ke nahana se bakwa ke hore batho ba ha jwale ba kgahlwa-kgahlwa ke dintho tse etsahalang le di-social media le tsela tsa sekgowa haholo.

Tse ding tse ke di tsebang ke hore batho ba bo mme ke bona ba tlametseng hore ba fepe batho ba bo ntate. Mme batho ba bo ntate ha ba jelle ka hare ho di-plate mme ba jella hodima lesenke.

Hore le yena a tla tsebe hoba le seriti, mme a hole a itseba hore na ke mang?

Ke nahana hore ke ntho e sa lokang hohang hobane mmuso wa naha ke ona o tsebang dintho ka botlalo.

Tjhehe, ke bona ele ntho e sa lokang haholo hobane motho a sebetsang a le mong fela ka tlung o tobana le mathata a mangata mme ebile e tla fihla e baka le tshotleho. Ebile e ka qetelletse e mo bakelletse le kgatello ya maikutlo.

Wa setso. Eya, mmino wa setso ke o rata haholo ebile o tsamaisana le mokgwa wa ka wa ho phela. Kannete nka rata ho bona o bapalwa seyalemoyeng.

Dijo tsa setso tse ke di thabelang haholo ke moroho le mokopu mmoho le tsona ditapole.

O etswang ke pitiki mme ebile le hona ho hlatswa mmoho le ho hlwekisa ntlo. Ee, ke bona e le mosebetsi eleng hore le batho ba bo ntate ba ka o etsa ha feela re phedisanang ha mmoho.

Monate o neng o le mona monate o tswileng matsoho. Le mefuta ya dijo e re jeleng moo, jowee! Re jele meroho, ra ja mekopu, ra ja dinawa, ra ja ha mmoho le dikgwebe. Diaparo tse ntle tse neng di aperwe moo ene le dishweshwe le dikatiba tsa setso, batho ba apere le masolanka. Le lethabo lene le tletse haholoholo hae lapeng.

Ke o memela moketengwa ngwanaka wa ho tswa hona lebollong, eleng mophato. O tla tshwarwa hona ka tsatsi la Moqebelo wa di-twenty-nine. O tle o tlo keteka le rona. O tle o apere diaparo tsona tsa lebollo eleng dithethana le dithebetha tsa lona, mmoho le lesolanka.

Ke rata ho ja bohobe ka nama ya kgoho, kapa ya phoofolo e nngwe le e nngwe. Mme batho ba atisang ho duba haholoholo le ho pheha, ke batho ba bo mme.

Masela ana ke tseba hore ana a aparwa kgale-kgale ke bo nkgono le bo ntatemoholo ho bontsha lethabo le ho keteka setso, mmoho le mekete yona jwale ya moetlo wa rona.

Barwetsana tshwantse ba tle ba lete bosibu kaofela matsatsing a ho fihlela e ba matsatsi, e ba letsatsi lona la mokete. Ba bina, ba letsetsa yena jwale motho a tswang lebollong. Ba mo ruta le melao, ba mo ruta mmoho le dipina. Ho ketekwa hoba monate, ho jewa.

Ke ithutile ke le dilemo di mashome a mabedi hore nana dijo tsa setso di phehwa jwang? Nna ebile hape ke tseba le ho pheha bona bohobe hona ka bokgabane.

Ee, nna nka ba amohela motseng wa ka hore ba tlo rapela le nna hobane ke tshepa ele baromuwa ba nnete ba Modimo kannete.

Lebitso la ka le emetse ho tlotlisa. Hore ke tle ke fuwe lebitso lena, ke hane mme motswadi wa ka a fumana bana ba banana fela. Nkgono mme ya mo tswalang a dula a rapela hore a fumane ngwana moshemane. Ka hoo, itse ha ke hlaha ke le ngwana moshemane, ya ba nkgono wa ka o re ke Tlotlisa a tlotlisa Modimo le badimo ka ho fa mme wa ka ngwana moshemane.

Tjhehe, nna thepa ya ka ya ka tlung ha ya lekana ho bapatsa setso sa ka.

Lebaka la hore bo malome bang teng dipuisanong tsona tsa mahadi, batswadi ba se be siyo. Ke ka lebaka la hore bo malome ke bona batho beleng hore ba tseba haholoholo ka setso, mme ebile ke bona batho ba behilweng hore ba etele lelapa pele dinthong tsa moetlo le setso.

Nka mo reha Teboho hobane ke leboha Modimo ka ho mfa ngwana leseya.

Tjhehe, nna nkese bokgoni bophelo ba jwalo ebile ha ke bo rate. Hobane kannete motho ha o tsamaye ebile o lokoloha ka matsatsi a mang.

Hore e baneng hothwe motho wa mme o tshwara thipa ka bohaleng. Ke ho bolela hore o tlametse a dule hona a sirelleditse ebile a lwanela lelapa la hae, a bona hore le hlokometswe ka mehla le ka matsatsi.

Ke nahana lebaka ke hore se re itlwaetse dintho tsa sekgowa haholoholo ebile re nyahladitse tsa habo rona.

Ke tsebe ka mokete o jwalo ebile ha ke soka ke ba ke ya ho ona.